Nna ka pono ya ka nthwe ke bonang ho le bobebe ke hore ha batho ba bula stokvel, ba mpe ba nahanele le taba ya hore ba behe tjhelete mabenkeleng. Hobane ha tjhelete e leng mabenkeleng for nako e itseng, ba kgona ho thola interest e ngata, mme ha tjhelete di boela ho bona, tjhelete ya bona e tla boela e eketsehilenyana.

Overdraft facility e o dumella hore o nka ntsha tjhelete ho feta eo o nang leng yona account-ong ho fitlhella modiyeng, o dumelletseng. Hape tefo ya interest ho yona e o dumella hore o patale interest ho tjhelete eo o e sebedisitseng fela.

Tsela ya ho phonyoha ke hore motho a etse, phuphutso ya hore dibanka tse batlang ho o fa tjhelete kapa tse batlang ho kadima tjhelete ke tse jwang. Mme o utlwisise le di interest tsa bona, hore na di tsamaya jwang pele o nka dumela, ho araba mehala e itseng ya dibanka tse fapaneng.

Tse ding tsa dintho tsa hore tjhelete e nke nako e telele ho fihla account-ong ya motho. Ka baka la hore mabenkele ha tshwane, a mang a nka etsa hore tjhelete e setseng morao e nke nako kapa di interest tsa mabenkele ha di tshwane. Ha o kenya tjhelete di-account-ong mme ka tsela eo o ka thola hore tjhelete ya hao e nka se kene e le jwalo account-ong.

Hore o kenye app ya banka ya hao founung ya hao, ho tlamehile o tobetse moo ho ngotsweng Play Store fonofonong ya hao, mme ha o fitlha moo o tla ya moo ho ngotsweng search ha o qeta ke moo o tla ngola fatshe hore na lebitso la banka ya hao keng, mme kamora moo o tla tobetsa moo ho ngotsweng download mme ha o qeta ho tobetsa moo, ke moo o tla download-a App ya banka ya hao hore o tlo kgona ho thola di-service tsa banka ya hao kaofela.

Nna nka fana ka diphihlello tsa hore bana ba ka ba thole tjhelete mohlang ba nang le eighteen years, mme mabaka a o ke hore ha ba sa fetile lemong tseo ba nka kgona ho inahanela hantle, ba nke diqeto tse hantle ka tjhelete. Hape ka nako eo ke teng moo ba tlo bona menyetla e hantle e tlo etsa hore maphelo a bona a tswele pele ka tjhelete eo tlabe ba e thotse insurance-eng. Hape le will ke yona e thusang haholo hore motho a tlamehileng a thole tjhelete e be yena.

Taba e jwalo e bohloko haholo hobane e thibela hore batho ba kgone ho thola thuso ka pele ha ba batla tjhelete tsa bona di-ATM-eng. Mme ketso eo ba e entseng e mpe haholo, hobane e kenya le batho ba bangata kotsing.

Ee ka ela hloko hobane ditefiso tsa selemo le tsa kgwedi di fapane haholo, mme le ka moo di fetohang ka teng, ka di-persente ha di tshwane.

Ditokofele tse bohlokwa haholo ke tsa hore batho ba save-le dijo hape le di-stationery tsa bana ba sekolo. Mabaka kore ke ntho tse bohlokwa haholo, mme motho o tla be a tseba ha selemo se fela ha tlo opa ke hlooho ha selemo se seng se qala hobane o tla ba tseba bonngweng ba hae hore ntho tsa di save-tseng ke tsona tse bohlokwa hape di tla thusa malapeng le bana for sekolo.

Tharollo mabapi le hore batho ba qetelletse ba nkile dikoloi tse nang le balloon ke hore ba ska kgetha tseo mme ka tsela enana e tlo etsa hore ba kgone ho qetella ho patala dikoloto tsa bona di felletse hape le sekoloto sa bona seka eketseha haholo. Balloon ke yona, mabaka a etsang hore batho ho be thata hore ba qetelle dikoloto tsa bona ka tsela e nepahetseng.